Ewe, likhona ibali endinokulibalisa kodwa ke lide kakhulu, lwelabantu ababehamba ngeteksi baze badibana nesiporho.

Kubalulekile ukuba ne-learner's license uyazi imithetho yeendlela kwaye kuza kuya kunceda ukuba ube nayo ngoba imisebenzi emininzi iyabafuna abantu abane-learners license.

Ndicinga ukuba mna funeka ukwazi ukulibamba ixesha xa uzohamba ngenqwelomoya. Ngoba ayifani neteksi ezokulinda okanye irivese izokulanda kuba usekude kunesitophu.. Xa ixesha lokuba ihambe lifikile iyahamba ayilindi mntu.

Itekisi endandihamba ngayo yaphelelwa zii-breaks ingakwazi ukuma kodwa ke yancedwa kuba kukho umthi owawukhona yayoma ngaloo mthi. Ndandothuke kakhulu.

Ndingazama ukwandisa ii-sidewalks ukuthi zibe nkudliwana ngoba abantu banintsi abahamba ngeenyawo and ii-sidewalks zethu zincinci kakhulu ngoku funeka abantu balandelelane ingathi bafole umgca.

Ukuvumelekanga ukuba abantwana abasekwiminyaka ephantsi ukuze baqhube ngoba izinto ezenzeka endleleni zifuna umntu osenengqondo ebuqinarha. Ngoba kungenzeka ingozi othuke umntwana, abhatyaza ngakumbi.

Oololiwe xa bebuyela ekusetyenzisweni kwakhona kuzokwenza kube lula kubantu abahamba nabantwana kwakhona ukuba kube lula ukuthatha uhambo olude.

Ndicela ukuba uzame ukufika ngexesha xa uzokusilandula ngoba loo nto iyasibetha ekufikeni emsebenzini ngexesha.

Ungazuzikhusela ngokuba ungahambi ngexesha kuphithizela ngalo kuphithizela ngalo. Xa uba uzoya eholideyini uhambe mhlawumbi mna ixesha before kuphithizela kugcwala okanye uhambe emva kuba abantu abaninzi behambile, kungekho siphithiphithi.

Andikaze ndiyikhwele inqwelomoya kodwa ndiyalangazelela ukuyikhwela ngenye imini.

Ndicinga ukuba zisebenza njee okwethutyana ngoba iyaphela imfazwe iphinde futhi iqale mhlawumbi emva kweminyakanyana.

Umntu xa uhamba ngenyawo enxilile kungenzeka uba angene endleleni engaqondanga, ifike ke ngoku imoto imtshayise. Kuyingozi nako ukuhamba endleleni unxilile.

Abantu abavela phesheya bayathanda ukubona kwiilokishi zethu ngoba bafuna ukubona indlela esiphila ngayo nendlela esenza ngayo ngayo izinto.

Mhlobo wam, uyayazi ukuba xa ufaka ibhanti xa udibana nengozi awulimali kakhulu ukudlula xa ungalifakanga?

Ndingafuna ukwazi ukuba inoba uhlawulisa malini na umrhumo wezithuthi.

Into endixhalabisayo ikwa ngoonoteksi bethu ngoba xa kungena ezinye futhi izithuthi, izawuphinda iqale phantsi futhi imfazwe yabo.

Ndicinga ukuba mhlawumbi liyababambezela. Andiyazi nyhani ngoba kulukhuseleko lwabo olo.

Owu, mhla ndandihamba ngebhasi ebusuku umgama omde. Ndahamba kabuhlungu ibhasi ihambe isifa apha endleleni, yho hayi.

Andikaze ndihambe ngenqwelomoya ngoko ke andiyazi uba yintoni ingaphuculwa, yintoni engaphucukanga phaa, yintoni ephucukileyo. Hayi, andiyazi.

Kungangcono umntu athathelwe ilayisensi xa engakwazi ukukhwelisa inani elilinganisiweyo.

Ndicinga mhlawumbi kufuneka kubekho isivumelwano phakathi koonoteksi nabaqhubi beebhasi. Ngoba ayi andiyazi nyhani into ukuba balwela ntoni, isizathu sokulwa siyintoni. Mhlawumbi kukuba ke abantu sebekhetha iibhasi okanye sikhona esinye isizathu, andiyazi. Kodwa ukuba isizathu siziibhasi nezinye izithuthi, kofuneka mhlawumbi kubekho isivumelwano sibhalwa phantsi uba ibhasi ihamba kweliphi icala, iteksi ihamba kweliphi icala.

Ndingamxelela ukuba lolwaphulomthetho ukutshaya phakathi kwabantu. Umntu xa etshaya funeka aye endaweni ekude nabanye abantu ngoba asisithi sonke abantu esitshayayo.

Ndiye ndithathe ifoto yomqhubi neyemoto yakhe.

Uhambo lwam lwendlela mna lwalumnandi kakhulu futhi lwaluhlekisa. Ke ngoko ke ndiye ndihleke xa ndicinga izinto ezibe zisenzeka endleleni.

Mhla ndandihamba ngebhasi zange ndihambe kamnandi ngoba ibhasi yayihamba isifa. Ngoko ke andisakuthandi ukuhamba ngebhasi nam.